Isikhathi esichithwa kulungiswa ukudla kwendabuko, sinomthelela ekwakheni umphakathi nasenqubekweni kwamasiko ngezindlela eziningi. Ukuwuqala, kuvame ukuba isikhathi lapho imindeni, noma amaqembu omphakathi ehlangana khona. Abantu abadala bangafundisa abancane ngamasu okupheka, kanye nezindlela zokusebenzisa izithako zendabuko, ukundlulisa ulwazi namasiko. Ngaphezu kwalokho, ukulungisa nokwabelana ngokudla kwendabuko kungakha umuzwa wokuziqhenya ngamasiko kanye nobunikazi obuhlanganyelelwe. Lapho abantu bedla ukudla okufanayo kuye kwadliwa izizukulwane ngezizukulwane kuzizwa bexhumene ngemvelaphi yabo. Ekugcineni, le nqubo ingaba yisikhathi sokuxhumana nokusebenzisana. Abantu bangase basebenzisane ekulungiseni izitsha ezihlukene ukukhuthaza ubudlelwano nokusebenzisana.

Ukubamba iqhaza ngenkuthalo kumphakathi wonke endilini lomshado izibopho zomphakathi nomuzwa wokuba nengxenye ngezindlela eziningi. Ukokuqala kunikeza ithuba lokuthi abantu bahlangane, baxhumane, futhi bahlanganyele ekujabuleleni umcimbi obalulekile empilweni yamalungu omphakathi. Lokhu kwakha ubumbano nokuzwana. Ngaphezu kwalokho, wonke umphakathi ubayingxenye ukusiza, ukuthi umndeni oshadayo uzizwe usekelwe, futhi uthandwa umphakathi wawo wonke. Ukubakhona kwabantu abaningi kubonisa ukubaluleka komshado emehlweni omphakathi, futhi amadili emishado ngokwesintu avame ukuba nemikhuba namasiko ahlanganyelwayo. Ukubamba iqhaza kulezi zinto kuqinisa isiko alihlangalenyiwe, kanye nomuzwa wokuthi wonke umuntu uyingxenye yento enkulu kunabo. Kungandlulisela amasiko nezidinganiso esizukulaweni ezilandelayo.

Imikhuba yokuthwasa kwamaZulu kanye nolwaluko lwesiXhosa, zombili ziyiziko lokudlula elibalulekile, nakuba zinomehluko othile. Ukufana kwazo izinseselelo zomzimba, bese kuye kube ubukhulu bomoya, nokuzibandakanya komphakathi Bese kwehluka indlela yazinseselo zomzimba, isikhathi, nendawo, imisebenzi, nemikhuba ethile. Ngamafuphi, zombili lezi ziko lokudlula zibalulekile emoyeni, zihlanganisa izinselelo zomzimba futhi zibandakanya umphakathi, kodwa indlela lezi zici ezibonakala ngayo ingahluka kakhulu.

Umkhosi wokukhethiwa kwegama lapho umntwana ezalwa, ubaluleke kakhulu emiphakathini eminingi. Ngikuqonda njengendlela yokwamukela umntwana omusha emphakathini, ukumnika ubuwena, kanye nokumhlanganisa nemvelaphi yakhe namasiko. Okokuqala, igama linikeza umntwana isiyalo esizombiza ngaso, okuyisisekelo sokuxhumana nokuzazisa ngokwesiko. Amagama angaba nencazelo ekhethekile, mhlawumbe ahlobene nemicimbi ngesikhathi sokuzalwa, izici zomndeni, noma amathemba ngokusasa lomntwana. Okwesibili, umkhosi wokukhethiwa kwegama uvame ukuba isikhathi somndeni nomphakathi ukuhlangana. Ekugcineni, ukukhethiwa kwegama kungaba yisinyathelo sokuqala ekuhleni komntwana emphakathini. Ngokumnika igama, umphakathi uyamqaphela njengelungu lawo.

Ukubamba iqhaza komphakathi emngcwabeni kunomthelela omkhulu okwelapheni komndeni olahlekelwe, okanye nomphakathi wona wonkana, ngezindlela eziningi ezibalulekile. Okokuqala, ukuba khona komphakathi kunikeza umndeni ulahlekelwe umuzwa oqinile wokusekelwa. Ukubona abantu abaningi beze ukuzokhala nabo kubakhombisa uthando lwabo, kungaduduza kakhulu ngesikhathi esinzima kangaka. Okwesibili, imingcwabo ngokuvamile iyisikhathi sokukhumbula lowo oshonile, ukwabelana ngezindaba, izinkumbulo, kanye nokuhlonipha impilo yomufi ndawonye nomphakathi, kungasiza ukwelapheni ngokuhlanganyelela. Ngaphezu kwalokho, imingcwabo ingaba isikhathi sokuthi umphakathi wonkana uhlangane. Kungaqinisa izinhlobo nezibopho zomphakathi, njengoba abantu beze ndawonye ukuzosekelana. Lokhu kungasiza umphakathi ukuthi uqhubeke ngemuva kokulahlekelwa ilunga lawo.